Ho sebedisa ditleliniki ho rera lelapa ho na le menyetla e mengata jwalo ka ho thibela boimana bo sa batluweng, ho behela hape ho thuse ho fokotsa kotsi ya kankere ya le motswako wa popelo ho batho ba bomme. Ho boela hape ho thuse ho qoba mafu a fetiswang ka thobalano ho thusa haholoholo batho ba itokisetsa eng kapa ba rerang ho ba lelapa. Ho ntlafatsa bophelo bo botle ba bona ba kelello, ho boele hape hape ho thusa ho ntlafatsa tsa bophelo bo botle ba mmele ka ho lokisa mmele le kelello, ka tumellano kapa morero o o tlo etsuwa wa lelapa.

Ditleliniki tsa mmuso di dula di tletse haholo hoo ho sa bolokehang le ho basebetsi ba ditleliniking ha ke lehlatsipa la morwalo o boima ditleliniking ha ke na kgotso ebile ha ke ya tshwareha hantle ka se etsahetseng ho nna. Ke utlwisisa boemo empa mmuso o lokela ho etsa ho hong ka ona mme o se ke wa lebella hore rona re le baahi re be le kutlwisiso ka mehla ho seo se tla re hlahela kamehla hobane ho hlahelwa ke kotsi. Ha ho monate

Phano ya ditshebeletso tsa Ambulance hae tsietsane, ka lebaka la dintlha tse kang kgaello ya ditjhelete tsa bophelo bo botle ba setjhaba, ho tlala batho dipetlele. Ho haellwa ke basebetsi le palo ya maemo a tshohanyetso a etsahalang ka nako e le ngwe, le ho etsa qeto ya hore na ke maemo afe a tshohanyetso a potlakileng ho feta a mang.

Ke dumela hore ngwana a ka hlokomela motswadi wa hae botsofading ba hae ha a ntse a phela bophelo ba hae ka ho utlwisisa hore lehae la maqheku ha se kgetho bakeng sa motswadi wa hao o ka ba hlokomela ha o ntse o qala lelapa la hao. Ba bangata ba nahana hore ke morwalo empa ho hlokomela batswadi ba hao ke ketso ya lerato mme tsela e ngwe ya ho thusa ke ho dula le batswadi ba hao ho dumella bana ba hao monyetla wa ho hola le nkgono le ntatemoholo wa bona haufi le ho thusa ho etsa dintho tse ngata ka nako e le ngwe.

Tse ding tsa ditsela tsa ho thusa ho rera lelapa ke ho thibela peleho jwale ke utlwile hore ho thibela peleho ho tla baka boima ba mmele. Hape hape ho thibela peleho ho thibela mafu a dikobo, ho boele hape ho nka dithibela peleho ho tlase senya thari ya hao, le hore dithibela peleho di sebetsa ka pele. Empa ditleliniking ha ke so utlwe taba e jwalo,

Ka pono ya ka, ho fokotsa dintlha ditleliniking le dipetlele, basebetsi ba lokela ho arohana ka dihlopha tse pedi mme basebetsi ba ditleliniking le dipetlele. Ba arole batho ba setjhaba ka dihlopha hore sehlopha ka seng sa baahi se kgone ho thuswa ka nako, sena se boetse se thusa ka ho laola nako le batho ba teng. Hape tsela e nngwe ke hore basebetsi ba ditleliniking le dipetlele ba ka arola baahi ka dibaka tsa nako hore ba tsebe ho laola letsatsi lohle.

Ho ya ka pono ya ka, ke nnete ha o ba le bana ba bangata ho bolela hore o kgona ho ba hlokomela bale kaofela bana ba hae hape hape ho bolela hore bokamoso ba bana ba hao ke bokamoso. Be leng hore o ile wa dula fatshe wa bo lokisetsa le bona, wa ba lokisetsa hore ba tle ba phele bophelo bo botle, ba be le bokamoso bo botle. Hobane ho ba le ngwana ho bolela hore o tlamehile o tsebe ho mo hlokomela, o boele hape o be le tjhelete ya hore o mo hlokomele. Ke ka hoo batho ba nang le bana ba bangata ba bonahala e le bahumi hobane ho bolela hore o kgona ho hlokomela bana ba hao bohle, ha mmoho le lelapa la hao.

Ho ya ka pono ya ka, dipetlele le ditleliniki tsa setjhaba di petetsane hobane baahi ba naha le bongata ba batho ha ba sebetse tse ng mme ha ba kgone ho lefella tlhokomelo ya bophelo bo botle ntle le tlhokomelo ya bophelo bo botle e fanwang ke mmuso.

Bana ba e na le tokelo ya tlhokomelo e nepahetseng ya bophelo ba boyele, ba be le tokelo ya ho itlhalosa tokelo ya tlhokomelo ya batswadi hape le tokelo ya phepo e nepahetseng.

Tlhahisoleseding e kentsweng marangrang ho ya netefatswa, mme ka lebaka leo, ho e bolokehe ho sebediswa hobane ditsibi le dingaka ha di ya amohela hore tlhahisoleseding eo ke nnete. Mang kapa mang a ka ngola metjheng ya ditaba tsa setjhaba mme kotsi e ba ha ho sebediswa mekgwa eo e ka lematsang bophelo ba hao e phethe hape e lematse le bophelo ba hao bo botle molemong wa ho ipholosa ka tlhahisoleseding e sa netefatswang.

Ho ya tleliniking ha o fihla sebakeng sa kamohelo ya baeti, ebe o ngodisa tlhahiso leseding yohle ya hao. Mooki o tla o botsa ka matshwao a hao mme a o hlahlobe mmele a nke kgatello ya madi ya hao, di-vitals tsa hao, mme ngaka e tla o hlahloba ho latela tlaleho ya mooki mme ao hlalosetse se etsahalang, o tla o fa meriana e tla o thusa, mme o tla fuwa letsatsi la ho latela hore o kgutlele tleliniking.

Ke utlwisisa hore motho ya sebetsang sepetlele kapa tleliniking ha ana tokelo ya ho rekisa meriana hobane meriana ya mmuso ha e rekiswe. Mohato wa pele ke ho ya sepoleseng ho lo buwa le sepolesa ho ba hlalosetsa hore boemo bo eme jwang le hore be re fihlele re buisane le motho ya sebetsang tleliniking kapa sepetlele hore a rekise moriana ho bo etsahetse jwang. Re boele hape hape re bule case maponeseng hore maponesa a tle a fuputse motho eo a rekisang meriana ya mmuso. Ke utlwisisa hore moriana wa mmuso ha o rekiswe.

Jwalo ka mooki wa sepetlele, ntho ya pele o tlamehileng ho e etsa ha o tlo buwa le setjhaba ke ho ba eletsa ka hore bohlokwa ba ho ja hantle ke eng, hobaneng ba tlamehile ho ja hantle jwalo ka mooki se nka se etsang, nka etsa di-placard tse tlo monyako mo baoki, mo batho ba tlang sepetlele, ba tlo ba kenang teng, ba tlo bona di-placard tse hlalosang hore dijo tse phedisang hantle ke dife, le bohlokwa ba tsona ke bofe, le hore di thusetsa jwang ka mahloko a mmele, le hore di phedise mmele hantle hore batho ba tlohele ho tla tleleniking le sepetlele ka baka la bophelo bo seng hantle empa ba phele bophelo bo hantle.

Ditleliniki tse tsamayang lebaka la etsang hore di bonahale di sa sebetse hantle ke hobane batho ba bangata ha ba na tlhahiso leseding ka tsona le melemo ya tsona se ka thusang hore ditleliniki tse tsamayang di sebetse ho feta ka mokgwa oo di sebetsang ka teng ke hore setjhaba se tsebiswe ka bohlokwa ba ditleliniki tse tsamayang le ka hore di thusa jwang ho hafola maoto a batho ba setjhaba ho ya tleliniking le ho lo ema mola o molelele tleliniking.